Izipho ezimele ziphathwe abakhongi mebezokhipha amalobolo ngevula mlomo, okokuqala besashweleza bamile egey'dini egcekeni. Kumele kube khona owomndeni ozoma ngasegcekeni. Mebesakhulekisa kube kuwukuthi baphethe imali eyokuthi lo ongale ngase ngasegcekeni ekwazi ukuthi ebavulele bese baphatha ugologo olokuthi bangene egcekeni, bazokwazi ukuthi bexoxisane ngey'ngxoxo zamalobolo.

Indima efezwayo kakhulu uma kune msebenzi yemikhosi into ebaluleke kakhulu kumele kube khona utshwala besintu, umqombothi kube khona inyama yokuhlatshwa. Kube khona idombolo, kube khona ukudla okuphekile okuphekiwe nje okumnandi kwesintu. Ukudla kwesintu kubaluleke kakhulu uma kwenziwa imisebenzi yemikhosi ukwazi ukubongwa abantu abadala abasalele abandlula.

Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi abantu basemakhaya babenazo iy'tshalo ney'limu abanazo ngoba bayazi ukuthi mhlazane kufika amalanga, mhlawumpe kunemicimbi kunani bayazi ukuthi baziyela ezingadini zabo beyocosha khona bepheke. Futhi esimeni somnotho, isimo somnotho samanje, sesiphakeme futhi sinyukile maw'ngabe uzitshalele uney'tshalo zakho unemifino unezithelo zakho. Awunako ukuxakeka kakhulu ukuthi kumele uhambe, uyekhona endaweni ey'tolo ukuthi uyothenga konke lokho. Asikho isidingo sokuthi uze uyothenga. Uyazi ukuthi uya ey'tshalweni zakho, uyozivunela, uyaziphekela.

Ngiyacabanga ukuthi imibuzo engingaba nayo mayelana nenkolo eyahlukile kuneyami ngingakwazi ngingafuna ukwazi ukuthi inkolo yabo basebenzisana kanjani futhi ukukhonza uNkulunkulu ngoba ziningi izindlela esikhonza ngazo uNkulunkulu futhi kuningi esikwenzayo ey'nkonzweni zethu ezahlukahlukene ukuthi sikhonze uNkulunkulu. Akusiwo wonke amasonto, akhonza uNkulunkulu, amanye amasonto anenkolelo yawo. Ayikhonzela oNkulunkulu babo. So, ngingafuna ukwazi ngey'nkolo ezahlukahlukene mhlawumpe nangabe ungumuntu esonta, esontweni lakwaShembe ngingafuna ukwazi ukuthi esontweni labo kuyini abakwenzayo mabekhonza uNkulunkulu bakhuleka kanjani umculo abawuculayo bacula umculo onjani futhi baxhumana kanjani nevangeli lakaNkulunkulu.

Engikukhumbulayo kakhulu from ebuncaneni ngingasho ngithi isijingi bese kuba idombolo kuba amabhontshisi kube isitambu kube inyama yenkukhu ehlatshiwe, kube futhi inyama yenkomo. Yiko ukudla engaze ngithi ukudla esikuthathayo kakhulu njengabantu besintu. Kodwa-ke isijingi akasatholakali ngoba iy'nkathi sezashintsha sesiphila enkathini eshintshile.

Ngiyacabanga ukuthi baningi abesifazane abaholayo futhi abanesithunzi. Ngicabanga futhi ukuthi bakhona nasey'khundleni ey'phezulu. Inokho ngingazi amagama abo kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi baningi abesifazane ekuwukuthi basikhuphulile isidima sabantu besimame futhi bakwazi ukuhola indabuko. Bayakwazi futhi nokuhola amaphalamende bayakwazi ukuhola imikhankaso, bakwazi ukuhola izinto ey'ningi.